Mele wazi ukuthi kukhokhwa malini and ungaqala nini ukuthi u-claim-e. Uma ngibhekelene nenkinga, ngingaqala isikhathi esingakanani ukuthi ngikwazi ukuthi ngibathinte phela njenga nabantu .

Ku lo masingcwabisane abantu uma ngabe kuthiwa khona oshonile, uzothola ibhokisi, inkomo, ukudla. And umuntu uma eqala ukujoyina lo masingcwabisane fanele azi ukuthi angaze akwazi ukuba khavadi after esekhokhe kathathu. Ngeke ukuthi uvele nje usanda ukujoyina then emva kwalokho sedlule inyanga eyodwa usushonelwe, then usuzo claim-a, no. Lo masingcwabisane lo ukwazi ukuthi uthole usizo uma ngabe usukhokhe kathathu.

Ngingamgqugquzela ukuthi ngokuzayo akwazi ukuthi asheshe akhokhe. Kulesi khathi esabhekene ney'nkinga ngingamgqugquzela ukuthi sizame ukuthola usizo siye noma isekhanseleni le ndawo, hleze umasipala ube nendlela yokuthi amlekelele.

Ngokomqondo ngidinga abantu abazongiduduza mese kuzothi ngokosizo-ke ngingadinga ukuthi ngiye kumasipala angilekelele uma kuthiwa ngiyashoda.

Gogo uyakwazi ukuthi uthole i-airtime ngebhange lakho. Udayela nje inamba mese uye la okuthi khona buy airtime. Sikwazi-ke ukuthi sithenge i-airtime, ube ne-airtime ngaphandle nje kokuthi uze ulokhu ukhipha imali yema-tuckshop. Ngingakwazi ukuthi ngikulekelele ukwazi ukuthi uthenge ngebhenki lakho. Uma kukhona imali nje ebhenki, ungakwazi ukuthi uthole i-airtime.

Kubaluleke kakhulu ukuba ne-akhawunti yasebhange, kunokuthi imali uyibeke endlini ngoba uma uyibeka endlini imali iyalahleka, kanti uma isebhange uyakwazi ukumholela, ekwazi ukunginika i-akhawunti futhi ukwazi nokuthi uyigcine. Loko kubalulekile ukuthi incase makuthiwa uvelelwe inkinga hlampe uyahamba endleleni ubanjwa otsotsi, uyakwazi ukuthi uye ebhenki ukwazi ukuthi ukhiphe imali ekade isebhenki.

Isikhathi sibaluleke kakhulu ngoba ukubophezela kwakho ukuthi ukhokhe kuze kufike lesi sikhathi abasishoyo ukuthi i-waiting period yabo iphela after three months, nabanye bathi iphela after iy'nyanga eziwu-five. So, Kubalulekile-ke ukuthi ulinde, ukhokhelwe, ukhokhe, ukuze ukwazi noma uvelelwa yinkinga bakwazi ukuthi bakulekelele. Kodwa uma kuthiwa awukwazi ukulinda leso sikhathi usuvelelwe inkinga, so bayakulekelela. But then emva kwaloko wena usuyayeka. Okusho ukuthi kugqwambe laba abanye abakade bawuqala lo masingcwabisane.

Isikhathi sokulinda sibaluleke kakhulu. Sibalulekile ngoba siyakwazi ukuthi sikhave iy'ndleko.

Iy'nhlelo engingayifaka ukuthi ngikwazi ukuthi ngihambe abantu abazo abazo abazongiduduza, ngiye nasekhanseleni. Ngithole abangani nomakhelwane ngiduduzeke.

Ngingaya komvulela icala ka-CCMA. Ngiye ngiye naka-labour ngiyoriphotha.

Eyi uthole ukuthi hlampe kushoniwe, noma nje kumele uthenge iyunifomu yomntwana noma uyakha. Kuyaphoqa ukuthi aboleke imali ebhenki.

Imali angadinga ayikhokhe ebhenki ingankulu kakhulu, ngoba imali yokuthenga imoto nje imali enkulu. Okwesibili, le moto ayithengayo iyisekeni. Ngingamu-advise-a umzala ukuthi nje akangayiboleki ebhenki, ngoba nemoto isazomhlupha nje njengoba kuyisekeni.

Nakanjani bayalingeka coz phela kulula manje izinto ziba lula kakhulu. Okuwukuthi noma kungathiwa isiyaphela kulula ukuthi baye ebhange futhi baphinde bathathe bathenge.

Ngingamutshela ukuthi kungcono ukugcina imali ebhanke ngoba uma ngabe uzoyibeka ngaphansi komatilasi, uma kwenzeka kusha inju, iyasha naleyo mali. Ngakho kubalulekile-ke ukuthi nje imali ayigcine ebhenki.

Iminikelo yephila, kahle kahle iminikelo engingayazi. Njengoba kuyinkampani nje zokwelapha engingazazi, mina ngazi iklinikhi nesibhedlela.

Kumshwalense omusha engingawakha ngingenza sure ukuthi ngibala wonke amalunga omndeni khoz kwesinye isikhathi ukuthole ukuthi kubalwa umama nobaba nabantwana. Engaba eksthenda ukuthi kubalwe nama ne-family members amanye, extended family members.

ukuthi ngingalithathi nje straight ngoba manje into uma izoba nenzalo ephezulu kuzoba yinkinga yami ekuhambeni kwesikhathi.

Hhayi ngeke uma ekhokhelwa ngokweqile, ngikhuluma nomqashi ukuthi hhayi indaba kwenzeke kanjena. Ngiya naka-CCMA ngifuna usizo.

Ngingacela ukuthatha ukwehlisa umoya kancane ngimunike amanzi aphuze, mese ngiphinde ngizame ukumchazela kabusha. Uma ngibona ukuthi akezwa akangizwa kahle, ngingacela uzakwethu kube uyena hlampe ozomchazela kangcono ngoba hlampe mina akangizwa kahle. Kodwa konke lokhu ngikwenze ngokwehlisa umoya. Ngibize noma usuphavayza wami, suphavayza ya yena angakwazi ukuthi akwazi ukukhuluma kahle naye.